Xa ndingafumanisa okokuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lam lebhasi endlini ndingathi apha endleleni ndingaxelela umntu osendlini okufutshane okhoyo ukuba andiphathele eso sipaji sam esinekhadi lebhasi apho ndizokwazi ukubhatala ngaso ebhasini.

xa ndifumanise sendifikile esitopini sebhasi ukuba akubhatalwa ngemali kusetyenziswa amakhadi ebhasi ndibe ndingenalwazi lwayo ndingathetha nomqhubi webhasi ndimxelele ukuba andazanga akubhatalwa ngemali kubhatalwa kusetyenziswa ikhadi amakhadi ebhasi kuba ndimtsha kuloo ndawo ndizawube ndihlala kuyo.

Ummelwane wam onomdla omtsha onomdla wokusebenzisa ibhasi xa esiya edolophini phakathi evekini ndingathi kuye licebo elilungileyo elo ngoba uzawukwazi ukufika ngexesha elilungileyo elikakuhle elifikelelekileyo akwazi ufika ngexesha edolophini ukuze akwazi ukwenza izinto zakhe ngexesha.

ndifike ebhasini izitulo zigcwele ndingacela indawo yokubambelela ndime ngeenyawo ukuze ndikwazi ukufika emsebenzini ngeyure enesiqingatha emsebenzini ngoba uba ndifike emva kwexesha ndingaphuma kungekabi mnyama kakhulu ndiphume emsebenzini ibhasi ingekaphumi.

Uba ndikhwele ibhasi ehamba itshintshe indlela ehamba ngayo ingafiki kule ndawo eya kuyo ndingaphele ndilinda ide iyofika kuloo ndawo izawube indimisa kuyo ndiphinde ndithathe itekisi ukuya kuloo ndawo okufana ndehlika kuyo, kuloo ndawo bekufane ndehlika kuyo ukuze ndiyofika emsebenzini.

Imoto ekhuselekileyo phakathi kwebhasi netekisi ndingathi yitekisi ngoba azifane zingene engozini kunebhasi.

Imoto, imoto, imoto ekhuselekileyo kunenye phakathi kwebhasi enedekha enye nebhasi eneedekha ezimbini ndingathi yibhasi enedekha enye ngoba ngeyona ekhuselekileyo kunenye.

Ndingaziva ndiphoxile ngoba andiyifumenanga ibhasi endiqhele ukuyikhwela ekuseni xa ndisiya emsebenzini ngoko ke kunyanzeleke ndikhwele itekisi apho ndizokwazi ukufika ngexesha.

ndingaziva ndiphoxekile ngokokuba ibhasi endidla ngokuyikhwela idla ngokulibamba ixesha ummo wayo kodwa namhla ayilibambanga ixesha ngale mini ekufanele ndiyikhwela ngayo ngoko indenza ukuba ndibambe iteksi apho izawundifikisa emsebenzini.

Kule meko ndingenza ukuba ndiyilinde ibhasi iyofika kuloo ndawo izawube imise kuyo ukuze ndikwazi ukukhwela itekisi iyondibeka kule ndawo ndiphangela kuyo.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo ngoba iyakwazi ukungafumani abantu xa ifikile ixesha layo efanele lifika ngalo.